Ke rata go tsamaya ka nako ya mo mesong, mme lebaka e le gore tsa mo mesong di bonako mme ga di diege go ya lefelong le ke tlhokang go ya kwa go lone.

Bangwe ba bereka ko mafelong a a kgakala ka jalo ba ka palelwa ke go ya tirong ka dibaesekele, fa o utsweditswe o ikgolaganya le ba sepodisi go bula kgetsi ya go utswediwa.

Boemela fofane jwa O R Tambo mme bo kwa Johannesburg kwa Gauteng o tshwanelwa ke gore o bo o tshotse ditekete le ditokomane tsotlhe tse di maleba tsa go ka palama sefofane.

O ka feleletsa a bona a tshoga mo tseleng ka a sa tswa go ithuta go ka kgweetsa, jalo letshogo le ka nna teng fa a tsamaya ka koloi e leng ya gagwe mme a sa tswa go ithuta go kgweetsa.

Go ka kopa mapodisi le ba tshireletso go nna teng ka dinako tsotlhe, gore ba tlhole ditiro tse di ka nnang teng tsa bosenyi le disenyi tse di leng koo. Bosenyi jo botlholwa ke gore go batho ba le bantsi ba ba kopanelang koo, ka jalo bogodu bo fetsa bo tlholega ka matshwititshwiti a batho a .

Molemo ke gore o kaya gongwe le gongwe ko a batlang teng, o ka ya ko a batlang teng ka nako ya gagwe. Mme ebile o ka feleletsa a bolokesega le fa a tsamaya go le bosigo. Dikgwetlho kgotsa mathata ke goreng o ka utswelwa sepalangwa seo kgotsa o ka bona kotsi mo sepalangweng seo sa gagwe ka a sa ithuta go kgweetsa.

Go a amile ka gore batho ba feleletsa ba ipatlang fela mo dibeseng tsa maemo a kwa godimo, dibese tseo di farologana le tse di tlwaelegileng ka mokgwa wa gore bonno jwa teng bo monate ebile bo manontlhotlho, mme ebile le na le tshireletsego e ntsi ebile le fiwa dilo di tshwana le bo dijo le metsi jalo le jalo.

Ee, se'o sa ntlha o tshwanelwa ke go berekisa mafaratlhatlha a online kgotsa a di-App-o go ka feleletsa o tsenya kopo ya gago ya go reka. Mme ga o fetsa jalo o a duela mo o tla tlhalosang gore o duela ka mofuta o feng, ga o feditse o tla ema matsatsi ga dithoto tsa gago di santse di tla tla mo go wena mme ga di fitlhile o kry-a molaetsa wa go ka di sign-ela mme o bo di kry-a.

Dilori tseo di feleletsa di dikotsi mo tseleng ka lebaka la go itlhaganela go ka feleletsa ba isa dithoto tseo kwa di tshwanetseng go ya teng. Ke kgwetlho nngwe ya dilori tse di tsamaisang dithoto mo tseleng, mme molemo wa teng ke gore dithoto di fitlhelela batho ba ba gaufi le ba ba kgakala mme seo se thusa le di ikonomi tsa mafatshe a go farologana gore di gole.

Molao o bakgweetsi ba o itlhokomolosang ka dinako di le dintsi, ke wa go tsenya lebanta la tshireletso fa ba kgweetsa.

Ke ka malatsi a a mogare ga beke ka batho ba bo baya ditirong, mme ba feleletsa ba nna mmalwa mo ditereneng.

Fa o na le ditsala tsa gago le dirisa Bolt kgotsa Uber le patela tlhwatlhwa e le nosi.

Ke sepalangwa sa dibese ka gonne di bolokesegile, ebile di go isa tota ko lefelong le o tshwanelwang ke go ya kwa go lone.

Ba ka tsenya maitshegetso a mangwe go ka letla bagodi gore le bone ba se nne le mathata fa ba palama, maitshegetso ao a tla ba thusa go palama.